Uhulumeni kumele akhiphe amaloli, akhone ukuthi asebenze ahambe afike ey'ndaweni zasemakhaya, kanti futhi komsiza nohulumeni ukuthi akhe izakhiwo eziseduze nazo lezi ndawo ezidinga usizo oluphuthumayo.

Izindlela zokwegema noma zokuzama ukuthi izifo ziphele, zinganingi iy'ndlela. Lokho kusibeka emathubeni okuthi konke ukugula okukhona sikunqobe, kanti kusho nokuthi amathuba aba maningi okuthi silwe nezifo ezibakhona.

Emphakathini kungazamwa ukuthi kuvulwe izinhlelo lapho khona kungadlalwa khona ama-sports noma kukhandwe amanye ama-activities omqhudelwano noma kuzanywe izindlela kutholwe nezindawo lapho kuzosungulwa khona iy'ngadi belime.

Abantu bezempilo bayaqinekisa ukuthi abantu baphephile ngokuthi bebagome, bese beyaba-check-a ukuthi basesimeni esilungile yini ukuthi bengaphila emphakathini. Bese bezama nezindlela zokugwema ukuthi igciwane libhebhetheke.

Lokhu kudala ukuthi odokotela badidekile ukuthi basebenze kanjani, kanti futhi kukhanda nokukuphazamisa emsebenzini wabo nokuxakeka. Odokotela abakhoni ukuthi besize abantu abagula kakhulu, ngesinxa yokuthi laba abagula kancane nabo bayafika esibhedlela bezofuna usizo. Kugcine bengasakhoni ukuthi basizakale ngendlela efanele noma ngesikhathi esifanele.

Abantu kumele bazi ukuthi umlilo nomlilo unendlela yawo yokuthi ucinywa kanjani, kanti futhi kubalulekile ukuthi izimpahla ozigqokayo okanye i-PPE, ukuthi ayokholeki emlilweni. Uma kuwukuthi ugqoke i-PPE ekwaziyo ukuthi iyokhelwe umlilo, akumele usondele eduze kwawo.

Kumele bazise ugogo noma umkhulu ngolwazi okumele alazi ukuthi uma usuyothatha i-booster shot, ikuphi okubalulekile okufuneka ukuthi ukwenze. Bamazise futhi kanye nezindlela zokuthi angazivikela kanjani ukuthi noma eseyithathile i-booster shot uzophila ndlela kanjani. Bese beyamkhuthaza ukuthi futhi i-booster shot, iphephile, iyakwazi ukuthi igweme i-COVID-19 ukuthi ingasabalali emzimbeni.

Abashayeli akumele beshayele bengaphansi kweziphuzo noma kwizidakamizwa noma bengaphansi kwengcindezi, kanti futhi akumele beshayele bebe bebhizi ngokunye abakwenzayo. Okungenzeka kube umakhalekhukhwini okanye yingxoxo eyenzakalayo emotweni, kanti futhi abashayeli akumele beshayele uma bekhathele noma bezizwa bengazathi baphethwe ubuthongo.

Abantu abaningi badiza usizo ngezinto ezahlukene. Okungenzeka ezinye yale zinto, umkhuhlane, amagciwane, kanye nezingozi ezincane. Nabanye abantu basuke beza emtholampilo ukuzothatha imishanguzo yabo. Izinto ezenza ukuthi kuhambe kancane ulayini, kungenzeka ukuthi ngaphambi kokuthi udokotela aselaphe isiguli, usaqale kumele usiguli sihambe siyothatha ama-test siphinde sihlolwe futhi ukuthi indlela esingasiza ngayo, esingasizakala ngayo kungaba yiyiphi. Lokhu kwenza ukuthi umuntu uma kumele asizakale kuthathe isikhathi eside kunalesi esifanele, okwenza ukuthi nolayini ube mude.

Kubalulekile ukuthi abasebenzi bathole i-booster shot ukuthi bazivikele kanti futhi bavikele nalabo abasebenza nabo. Lokhu kugwema ukuthi igciwane lingabhebhetheki, okusiza nawowonke umuntu emphakathini, okubuye kusize nemindeni yabo. Isibhamu se-COVID-19 siyasiza ukuthi bahlole futhi ukuthi ngabe banayo yini na, bekhone nokuthi bazi izindlela abazozithatha noma okumele bezilandele uma sebesitholile isigciwane.

Abantu kumele bahambe bagijime bazivocavoce kanti futhi kubalulekile ukuthi izinto ozidlayo kube yizinto ezinomsoco. Kubalulekile futhi ukuthi abantu baphuze namanzi, bagweme izinto noma ukudla okuthengwa ezitolo, ukudla osekuphekiwe.

Umuntu obhekane nale nkinga kumele athole ukweseka. Azi ukuthi noma ngabe yini adlula kuyo, sizomeseka futhi sikhone nokuthi indlela ayihambayo yokuthi alulame noma akwazi ukuthi anqobe ukuthi sihambe naye, simugqugquzele ukuthi enze izinto ezilungile, nendlela ukuthi iziphi akumele azigweme. Nendlela futhi akumele ahambe ngazo ukuze akwazi ukuyeka izidakamizwa.

Kubalulekile ukuthi ingane iphinde iye emtholampilo iyokothola ukwelashwa khona ngoba odokotela bayakwazi ukuthi bakwehlole emzimbeni ukuthi kwenzakalani bethole futhi nezinto ezibangela ukuthi ugule. Bayakhona futhi nokukweluleka izindlela ongakhona ukuthi uphile ngazo nezinto okufanele uziyeke. Baphinde futhi bakusize ngosizo bekunike ulwazi ukuthi uthole nemishanguzo okuyiyona oyidingayo.

Umfundi kumele ehlise umoya azame ukuthi akhululeke aphefumule kahle, kanti futhi kubalulekile ukuthi aphuze namanzi ukuze ukwethuka kuzokwehla nengcindezi izokwehla. Angabe esecabanga kakhulu bese ezama nokuthi aphefumule kahle.